Ya pele, ha se mang le mang a ka kenang ka moo motswetse a leng ka teng. Ya bobedi, ngwana o tlameha a rewe lebitso, ke ba baholo. Ekaba ntate wa hae, kapa ntate wa hae moholo, kapo nkgono wa hae. Ya bobedi, hangata batho ba ba etsetsa dithari, hore ba ba lelekisitse melekong. Kapo dinthong tse sa lokang, tse ka bolayang mohlomong ngwana.

Ke hopola ka la six Pherekgong, selemong se fetileng. Re ne re phehetse kantle. Ho ile hwa ba monate haholo, hoba re ne re besitse le poone. Bothata ke ona molora oo, hobane jwale ha ho sana ya batlang ho ikamahantsha le ho o phutha. Hono e la ba bothata feela, hobane ke rona fela re ne re pheha, re le bashanyana.

Mekgwa ena eo re se re phela ka yona teng ha e hantle. Ha ya loka. Hobane e bakile pherekanyo e kgolo ho botho. Empa ka mokgwa wa sejwalejwale, eo ya difouno le hokahanyo ya marangrang. Ke se ke kgona ho bua le mohaisane le bahaisane ba ka, hona marangrang mona. Hore ba tlo bang adime tseo ke di hlokang. Ha hona le bo thuso e nyenyane e ke e hlokang.

Dijo tsa ketsahalo e kgethehileng, ke di lokisa e sale mesong. Ke di lokisa ka ho di tshela dinoko tse nkgang ha monate. Dipitsa tseo ke di sebedisang, ha se tse sebetsang kamehla. Ke di kgethela dipitsa tse ka tlase tlase tse ntle. Jwale ha ke tlo di tshola mona, ke sebedisa dikotlolo tse ntle haholo. Tse leng hore ha di sebediswe mehlaena. Le mabekere ao a teng o tla hle o a bone hore ana a bolela ka ruri hore ketsahalo ena e kgethehile.

Lebaka baka ke ho batla ho dula pela ditshebeletso. Ka mokgwa ona, ba batla hore mohlomong ha menyetla ya mesebetsi e hlaha di torotswaneng. E be ba le pela tsona. Jwale ho dulella hole le tsona, ho baka hore e be ditjeho ka ditjeho ha ba tlameha ba batle ba tlo batla mesebetsi. Jwale tlhokeho ya mesebetsi ke e ke e nngwe ya mabaka e etsang hore batho bana ba iphumana ba entse ditlolo tsena tsa molao. Mme ba dulang moo ho sa dumellehang hore ba ka dula. E kaba mefuleng mo eleng hore pula di a nela. Dipela tsela, moo dikoloi di ka bakang dikotsi mme tsa kena ho bona. Empa tlhokeho ya mesebetsi ke mabaka ao a se nang ho qojwa.

Basadi ba ipabotse haholo. Ha jwale basadi ba se ba rutehile haholo. Mme hoo, ho ba etsa baetapele ba nahanelang pejana. Ba bonahala ba ipabola haholo dinthong tse ngata. Mme ha ba etsa ba bang ba ba kgethwa. Ke qeto e nepahetseng haholo, hobane e ka nyolla le moruo wa rona re le naha. Mme ho ba fa sebaka sena, ka nnete nete ke e nngwe ya dintho tse neng di tlameha ebe re di entse kgale. Empa he, ha o sa nang, haho na tse eng kannete. Re sentse re etsa hona tjena, mme re bona tshebeletso tse ntle. Ba etsa mosebetsi o batsi e le kannete ho feta banna.

Modidietsane, melodi, diaparo tse ntle tsa mebala ya dinonyana. Dijo e le mantletsetletse. Di nkga ha monate, e le tsa Sesotho le tsa sekgowa. E le maqebelekwane, nama e pheuweng ka dinoko tse monate ene tla o wotlat o sa fihla gate-ng kwana. Rathethele na wa nkutlwa hore na lenyalo la motswala ne le monate hakakang. Lethabo lona, le ne le tletse heso. E le ditsheho fela. Moruti a re qabola moo ho tshewa monatjana. Ae ha ke so ka ke bona ntho e jwalo. Ekare o ka bole teng wena mokgotsi wa ka wa hlooho ya kgomo.